Okokuqala, ke ndicinga uba kukuncedisana nokubeka, ukufaka imali engxoweni yokwazi ukulungisa umgaqo. Okwesibini, kukubala iimoto ezingenayo neziphumayo. Okwesithathu, ke kukuba kukwazi ukuba khona indlela okanye uhlobo lokukhusela loo ndawo kufikelelwa kuyo ngelo xesha.

Iba nzima kakhulu into yemfazwe yoonoteksi ngoba amandla waloo mfazwe aye achaphazele nabantu abangangeni ndawo. Njengomkhweli nam ke ndiye ndizive ndingakhuselekanga ngoba kuye kuliwe kusetyenziswe nezikhali, izikhali ezinzima kakhulu kwaye yonke le nto ke iye ichaphazele iphondo lilonke jikelele. Akusebenzeki ke xa kuthe kwabakhona iimfazwe ezifana nolo hlobo kwaye nabantu abagibeleyo abanye babo baye bakhale kakhulu ngamaxesha wokuba abasakwazi ukufikelela kwiindawo apho kufanele befikelele khona. Kuye kuchaphazeleke ke nolunye uhlobo lwezithuthi kuyo yonke le mfazwe, akukho ukuzifumana ukhuselekile.

Njengomntu mna endinguye endidalwe ndinguye, yinto endingathi ndijongane nayo le yokuba ndiyilungise ndiyiphindisele loo mali leyo apho ivela khona. Kodwa ke kuba singazi ke ngamanye amaxesha ukuba uMdali upha abantu ngeendlela ezingafani okanye ngohlobo olungafani. Into ethetha ukuba ndingazama ukuba ndiyisebenzise le mali ngokuphinda ndigibele ngayo futhi ngoba kaloku siyaphiwa izinto singanakanga. Yona yona ayiyonto elungileyo leyo yokuba ungayibuyiseli loo mali, kodwa xa ndiyicingisisa ngokwesimo semali yaseMzantsi Afrika abantu abanintsi ngeke bakwazi ukuyiphindisa loo mali bangayisebenzisa.

Apho ke kungaxhomekeka ukuba ndixhinele kanjani ukuya kuloo ndawo kwaye yintoni endizoyoyenza kuloo ndawo endiya kuyo. Kwaye ndingake ndibuze ke khona apho kuloo, kweso sikhululo senqweloyomoya ukuba yeyiphi na enye into endingayenza ukuba ndibuyiselwe loo mali yam mhlawumbi. Xa ingekho indlela yokubuyiselwa kwemali ndingafuna olunye uhlobo lokuthethwathethwano nabantu bakhona kwenzela uba ndikwazi uba ndibuyele ndigibele loo nqwelomoya endizofuna ukuyigibela ngelo xesha endizobe ndiyigibele ngalo. Nakhona kuxhomekeke kwindawo endiya kuyo uba ndiyokwenzani na.